Nṋe ndi vhona u nga ri ndi vhatambi ngauri hu sina vhatambi a hu na tshiṱori.

Ndi nga shumisa maitele a sialala, ngauri riṋe vhaswa a ri tsha tovha vhathu vhane vha funesa zwa zwa sialala. Ndi vhona u nga ri ndi nga sedzesa kha kha u ita ngaha sialala.

Tshithu tsho to thoma thoma tshine nda dzhena khatsho kana app ine nda dzhena nga ngayo nga matsheloni ya nyanḓadzamafhungo. Ndi Facebook ndi yone ine nda i sedzesa ya vhori ndi vha ndi khou ṱoḓana na mishumo. Ndi a vhona zwinzhi zwine zwa kho itea kha shango nga khayo. Ndi yone ine ndi sedzesa yone nga matsheloni ndi tshi vuwa.

Yo shandula zwavhuḓi ngauri ri a kona u to uri ri to dzula sa muṱa. Ri vhe ri khou amba nga zwine zwa kho itea uri no zwivhona na mulovha uri ho itea tshikene na tshikene.

Nṋe ndi vhona puḽatifomo ya nyanḓadzamafhungo ine ya vhori i ya thusa vhukuma ndi Facebook. Ndi Facebook ya thusa nga maanḓa ni a wana mushumo na muṅwe wa haṋu no xelelwa ni sa kho muvhona. Ni a kona u isa zwifanyiso zwawe na ḓi vhudzisa uri a huna na vhathu vho mu vhonaho na kona u mu thusa nga maanḓa.

Ee ndo no vhuya nda dzhia tshifhinga tsha u awela nga maanḓa ni tshi khou ṱangana na na zwithu zwi vhavhaho. Kana zwi tatisaho maṱo hwa swika tshifhinga tshine wa ri hai i rini ndi thome ndi u ṅwa maḓi kana ndi dzhie muya. Nga zwine nda kho zwi vhona uri zwine nda kho zwi vhona a zwi imeleli.

Yo khwinisa vhudavhidzani nga maanḓa ngauri ndi a kona u ḓi wana ndi tshi khou amba na muthu ane avha ori u mashango ḓavha. Vhutshilo haya phanda hu sina khakhathi.

Ndi nga ri hu na tshifhinga tshine na fanela uri ni tshi fhedze kha kha kha kha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano. Huu ṱuṱula muhumbulo na u vhona zwine zwa kho itea kha shango. Vhuḓifhinduleli ha vhukuma ndi ha uri ri tshila naho ḓuvha na ḓuvha fhedzi ri a ṱo ri kone u vhona na zwine zwa kho itea kha shango.

Tshithu tsho tou thoma thoma ndi tsha uri tshiṅwe tshifhinga ndi a ḓi pfha u nga ri ndi kho ṱangana na tshikene ndi ndoṱhe. Fhedzi ni tshi dzhena kha nyanḓadzamafhungo na wana uri a ni noṱhe hu na ane u khou ṱangana na zwihulu. Ri a kona u posela dzi phurobuḽeme dzine ra kho ṱangana nadzo miṱani ra tandulula maṅwe a mathada na dzikhaedu vhutshilo haya phanḓa.

Ndi tevhela zwigwada zwa tshitshavha. Ndi tevhela zwigwada zwa tshitshavha ndi zwone zwine zwi a nṱuṱuwedza. Ndi zwone zwine nda wana zwinzhi nda guda kha vhutshilo.

Vhupfhiwa hanga ndi ha uri i a ṱavhanya nga maanḓa nyanḓadzamafhungo uri ni kone u wana mafhungo ane a kho bvelela shangoni. I ya ṱavhanya zwo iteaho madekwe ni ngari ni tshi vuwa ni tshi vula ṱhingothendeleki yaṋu ni tshi dzhena kha nyandadzamafhungo na wana uri nikho.

Ee nyanḓadzamafhungo yo no vhuya ya nthusa nga maanḓa. Yo no vhuya ya nthusa tshifhinga tsha musi ndi tshi kho ṱoḓa kamara yo hira. Nda dzhena khayo ndi tshi dzhena nda vha ndi kho ṱoḓa uri ndi nga wana gai dzi kamara dzine wa ngaya wa hira hone. Nda fhedza ndo vhu wana i a thusa nga zwifhinga zwa shishi.

Ee ndo no vhuya nda ṅwala nga tshifhinga tsha musi hu na ṅwana o ngalangalaho. Zwa zwi tshi kho ḓivhea vhaṅwe vha ḓi dzhena vha sumbedzisa uri vho mu vhona gai na ngoho na thuso ya fhedza yo wanala.